Dumelang batho ba baholo le ba banyane. Kankere e kotsi haholo, e seng hanyane. Haholo ha o sa tsebe hore o na le kankere, re na le mefuta e mengata. Ho na le kankere ya matswele for bo mme, ho na le ya popelo le bo ntate ya bona e bitswa prostate. And ha e ka tholahala e tshwana le le ha mo sefateng. Ha o na le piece e nyane e thola tholahetseng e tlamehile e kgolwe. Empa ha e sa tholahale e tlala mmele kaofela. And-e ka nako eo ho re sa kgone hore re ka o thusa. Ka hoo, ke kopang hore le jwetse batho kaofela seo le tlo ithutang ka tsona kasheno.

Mmuso o ka etsa hore ho be le dikoloi tse ngatanyana, o tlohelle ho ba le dikoloi tse tharo plek-eng e haufi le mo batho ba dulang teng. Hobane hohle moo re leng ha ha di tholahale hobane ha di yo ba tla o jwetsa hore ha ba na koloi.

Ke ka nka matsatsi ao tlamehile a ye sepetlele ka ona, ke a ngole fatshe ke sebedise le mohala waka. Hore mohala waka ebe ona ong hopotsang. Ketle ke tsebe hore ka tsatsi leo a tlamehile a ye. A thole ke fihlile hoseng, ketlo mo lata ha ebe ha ke dule le yena. Kemo ise sepetlele.

Banna ba amohela ba ameha haholo hobane monna o hola a tseba kapa a rutuwe ko ntlong hore monna ha a lle monna ke yena a tlamehileng a hodise lelapa. Monna ke yena a tlamehile a reke dijo monna monna monna. Le monna ha a utlwile bohloko, ha tlameha ho bua. Nna ke re bona ho le molemo hore banna ba dule ba hopotsa hore ha o sa ikutlwe o le hantle, thola motho o ka buang le yena hobane le ba le ho bua le basadi haba rate. Ba rata ho dula ba itholetse And-e ha eba thuse ka niks hobane ha o bua o ba betere.

Pele ho ne hole nka se re ho na ho le bonolo. Empa hone ho le betere hobane seka nna nna ke hotse ke jwetswa hore hei hao bona moshemane o balehe. Hona jwale ho betere hobane re re rutwa ka tsona ntho tse etsahalang, le hore ha o hola ho etsahala eng. O ka kgona hore le ha o nyetse pele ha o soka o batla hoba le ngwana. O ka o ka prevent-a. E fela ho ntso ho le thata hobane batho ba bang ha ba kgone ho ha ba ba ntse basa rate ho bua ka tsona.

Hai nna ke qala ho e utlwa taba ena ya kgwedi ya Phupjane, hore ke kgwedi ya bophelo bo botle ba banna. Ka ho ae ha nna ke sa e tsebe hobane ke le so ke rata ho tseba ka bophelo hobane le nna kea kula ke le so. Nka thabela ho tseba haholo. E ne tlamehile vele ba thuswe hore ba tsebe, le hore ba tsebe hore ba ka ya ba ilo e etsa circumcision hore ba tle ke ba tsebe ho phela hantle.

Ke bona ha ba fihla ka potlako, ba fihla ka potlako ka baka la hobane bane ba le haufinyana. If ba ne ba se haufinyana baka se fihle ka potlako tlabe ele hae sale o ba emetse. E fela ha ele ba di-medical aid bona ha ba bitsa ambulance e fihla ka potlako. Hobane batho ba sebeletsang government ekare ha ba o rate mosebetsi wa bona. Empa ba ikanne hore ba tlo thusa batho.

Ke kgwedi ya hore batho ba bo ntate ba kute ditedu, ba be ba tle.

Nna vaccine e ile ya ntshwara hantle nka se bue maka le hona jwale esa ntshwere hantle. And-e ke tshepa hore ke ile ka itshireletsa ka hore ke e nke.

Ho ka ba ka rutwa hore ke dijo tse feng tse loketseng masole a teng le ho tsamaya le ho gym-a.

Ke kopa ho kenya tletlebo kajeko vlinic e tsamayang, e tsamaile ena e sa na le meriana pele ho nako ya hore ba ka tsamaya. And-e batho ba monana ba tlohile malapeng ba tlohile hole ho tla mona ba tlo thola thuso. E fela ha ba thola letho and-e ba bang ba na le ha ba sa na meriana e ka ba thusang hosane. Re kopa le thuse.

Ba na le ona monyetla hobane sohle se ba ka hona le ba ka kgonang ha o hloke hoba hoba motho a felletseng hore o ka etsa mmereko wa hao. Ha oka kgona ho etsa mosebetsi wa hao ene o satata, o ka kgona ho etsa hantle mosebetsi wa hao.

Matsatsing ana ho so ba hose hole bonolo hobane ho na le di-group tseo ho kopanwang as batho ba bo ntate. Hore ba thusane leo ha batho ba ka kgona hore ba bue ka se ba etsaheletseng hore batswa kae le hore ba fihlile jwang mobaleng. Ke nahana ke yona e ka thusang haholo, eseng hanyane.

Tlamehile ho be le molao o ba jwetsang hore ha o na le kgarebe e le mmeleng, ke setlamo hore o ye hohle mo a yang. Ha a na le a tlamehile a bone doctor, tlamehile le wena oye. Ja a tshwerwe ke di-pain tlamehile le wena o di utlwe.

Ae le nna ke ile ka se ke ka thabela ha ho bolelwa ka di-booster shot empa ke ile ka hla ka ijwetsa hore ke ile ka enka vaccine, ha ele booster shot yona hai ke tla bona pele.

O ka bua le leloko la lapeng hore ba dule ba mo hopotsa hore ka nako ya ho nwa meriana. Le hore dijo tseo ba di jang le yena ba dije le yena, hore kaofela ba tle ke ba tsebe ho phela ba itlhokometse.